Izinto ezingaba imbangela yokugcwala kwezibhedlela, abantu abagula kakhulua bangawatholi amaphilisi ngesikhathi nabangawadla amaphilisi ngesikhathi mase begcine bey'ey'bhedlela. i-High crime mawukuthi la ohlala ngakhona i-crime inkulu, hhayi nakhona abantu bathola ukulimala. So, yizona zonke izinto ey'gcina kubakhona nengcindezi ey'bhedleleni ukuthi iziguli zibeningi zibe ngaphezu kwamandla kwe-staff esuke sikhona esibhedlela.

Kulula ukuthi ube nomndeni ophephile ongatholi igciwane ukuthi uhambe uyo-check-a igazi ukuthi li-clean nanokuthi ningakwazi yini ukuba nengane ephilile e-clean. So ikona ukuthi kuqalwe ey'bhedlela kuyo-check-khwa'magazi ukuthi awangcolile yini. Leyonto iyona into yokuqala ukuthi ube khona umndeni ophephile ongeke ube nagciwane.

Futhi kube khona abantu abamonithayo if kukhona ama-EMS be-respond-a kwizingozi emgaqweni. Kubekhona ama-response teams bekwazi ukuthi ukumonitha ukuthi bahamba kanjani emgaqweni, ngicabang' ukuthi namakhamera ayadingeka ukuthi abekhona kubona ukuze kuzobona ukuthi kwazona nalezi ngozi zidale kanjani, or ba-perform-a kanjani if bafik'ey'ngozini.

Bangahambi belokhu beqoqa udoti odoti kubona then bebathathe bebayise kwabany'abantu abangenawo odoti because kuyasiza ukuthi umuntu ayenze leyonto kuvimba ekutheni ukuthi kubekhona ama-STIs. So kuyasiza nje kuyay'dlala indim'enkulu ukuthi basheshe belashwe besebancane, ebudodeni babo.

Akukho ukuqwashisa okwanele because uyathatha lezi zinto kwesiny'isimo zi-right kwesinye isimo zi-wrong because kuba khona nama-side effects abakhona nje abakhona and then uzizwe ukhathele abanye ayibasebenzeli abanye iyabasebenzela so before uzoy'thatha I think kufanele onesi abakunikeza zona lezo zinto bakwazi ukukuchazela kahle ukuba-right kwayo kunjani and nobubi bayo. Bakuchazele nje before uvume konke nokuw'thatha.

Imizw'engingaba nayo ukuthi eyoukucikeka, ngigule nakakhulu, ukudinwa, nanalokhu ukubuza ukuthi udokotela uphi. Abaqashwa ngani odokotela abanele khona? Imizwa nje engingayithola nje kakhulu eyokucikeka.

Design-a umgaqo ibe-right ngendlela e-right kuyakuthinta ukuphepha kwe-traffic because iy'moto zizohamba emgaqweni ohlelekile no-design-nwe kahle angeke kulokho kuhambe. Into mayitshekile nento ehambela yona izotsheka nayo and nama-accident ayaba khona if izinto zomgwaqo zingekho ngendlela so ne-traffic nje iyabakhona ibeningi if umgaqo awuhlelekile ngendlela, eyabaningi because uyadinga ukuthi idwetshwe kahle emgaqweni kubekhona olayini abagunyazw'ukuthi imoto yihambe. Kubekhona olayini abagunyazw' ukuthi imoto ime, so kuyasiza nje kuyasiza ukuthi imigaqo ihlezi isesimweni esi-right.

Yebo kungayicebo elihle kakhulu, because kudala kungakabi khona i-western medicine kwakusetshenziswa yona i-traditional medicine ekwelapheni iziguli. And imiphumela yayiyinhle kakhulu abantu belapheka so kungayinhle kabi and futhi namanje futhi sisayisebenzisa because usukuthatha kwezemvelo kwi-nature ukuthi uyayihlanganisa lemithi and futhi uyidle uyidle and iyaphilisa futhi iyaphilisa kakhulu kabi.

Umlilo wawumkhulu kakhulu kusha endlini kunepayipi elilodwa elisebenza from kwiy'moto yomlilo. sasizakala ngokuthi sihambe siyoxhumana kwelinye ipayipi elalikhona elixhumene nestamukoko saleyo ndawo so kwasetshenziswa lawo manzi ukukhawunti lowo mdlalo owawumkhulu.

Khona isidingo sokuyisa ingane emtholampilo because kwesinye isikhathi ayidingi ayimdingi umelaphi wendabuko idinga ukuthi iye emtholampilo izokwazi ukuthola usizo because sometimes umelaphi wendabuko ubuye angabinazo lezozinto ey'dingakalayo ukuze ziphephise ingane ngokwenele.

Uthi uzitshele ukuthi mazidinga usizo ukhona and uzitshele ngezingozi ezibhekana nabantu besilisa. Izingozi ey'njengey' dakamizwa, izingozi ey'njengokwenz'ucansi ungenayo ikhondomu ukwazi ukuze ukuzinakekela ngokomuntu wesilisa and then ukwazi ukuzikhuthaza ukuthi iyiphi indima eyidlalayo emphakathini ebalulekile.

Ukuthi umchazele ukuthi uma engayithathi imithi yakhe yokulwa ne-TB ngesikhathi esihlosiwe, angeke akwazi ukululama ngendlela. Izoqhubeka futhi angeke iphele i-TB emzimbeni wakhe uma engalandeli ukuthi ukuthatha imithi yakhe, and ukuthi athathe imithi yakhe uzohlozuma uzohlomula ukuthi isimo sakhe sempilo sizophepha and uzophila impilo ende and futhi isiphetho sayo kuzoba ukuthi aphile impilo ende, engafi.

Ukuthuthukisa ngokuthi bakwazi ukuyithola ngendlela nanokuthi bayakwazi ukuthi ibe nosizo empilweni labo ibelula because kunzima ukuphila impilo yokukhubazeka because izinto eziningi uyazihambela so mangabe siziba siseduze nabo bayithola kalula kunganciphisa isimo sobunzima babo ey'mpilweni zabo.